Avuxeni minjhani, ni twe ku ri kuna Wi-Fi leyi nga durheki. A ni kombela ku vutisa ku ri ti price ta n'we ti tshame njani? Na koho ku ri ya swi kota ku ri yi ni khavara kahle a yi teki nkarhi ku ri, ni swi kota ku endla swilo swa mehe and na koho, ni ni tsarisa kwini ni ni ni ni pfula ni pfula njhani account ka n'wina?

I swa nkoka ngopfu ku ri machudeni va nga va nga kumeki ku ri ku na swilo swin'wana swa le swikolweni va nga ta va nga ta kona kota ku ku swi kuma ntirho wa wa xikolo.

Soshiyal midiya vanhu yi ta teka ku ri munhu a loyi a nga tivekaka ku ri a post-a swilo swin'wana ku ri, ku na munhu a nga lova a nga lovanga loko swi fika ka van'wana na voho va ta vutisa a nga ha hlamuli ku ri intiyiso kumbe hi swoho na va tirhisa tani va teka va teka mahungu a nga ri wona va ma post-a va hangalata na na na na na soshiyal midiya.

Swi nga endla ku ri ni ti twa kuvava mara loko ni ri vanhu lava a va tirhaka kwalano, ni nga ku ri vanhu lava why va nga teki endlela ku ri ku va na soft media soft copy, ku ri vanhu va swi kota ku ri va download-a or va subscribe-a hi ti phone ta vona na ti khompyuta.

Swi nga pfuna vanhu nkulukumba ngopfu lava lavaku mintirho va tirhisa ti ti tifoni ta voho ku ri va lava mintirho ka ti site leti va fanele va submit-a swilo. A ku nge laveki ku ri munhu a nga na mali already a fanele a famba a ya ka internet cafe a nga na mali i ta fanele a a a nghena swikweletini.

Ti-epu ti teka data yo ku fana na mavito, swivongo, i tshama kwini, malembe, swilo swo tani ni hleketa ku ri na na koho ku ri i i i tirhisa ti-apu ta njani ya hlaya efonini. Tin'wana a ti a a a a a ni na vumbhoni bya ku tala ku ri loko swi fika leswi swa ku ri swi hlayisekile swilo swa koho, swin'wana phela, swa swi kota ku ri swi humelela u kuma ku ri loko vanhu va ri loko ku ri ku na ku na ku na bridge la ku na leak.

Ni vone ku ri ya ya ehla yona mara ka mundzuku bya leswa swa swa mahungu leswi, kandziyiseka a ni voni ku ri swi ta ya kule man. Vanhu va fanele va vona ku ri va va va tirhisa leswa ku ri va va va na ti-epu ku ve na ku ri ni swi kota ku ri ni ti kuma ka foni a swi a swi a swi laveki ku ri ni fanele ni ni ni nghena exitolo ni xava phepha ra koho or magazini ya koho.

Eswitichi swa swiyanimoya ku na, swi hlayile. Kuna Phalaphala FM, ku na Munghana Lonene, ku na Ukhozi FM, Ikwekwezi FM, Lesedi ku na Motsweding FM, ku na Metro FM, ku na Five FM, ku na Y FM, ku na Jakaranda, ku na Hot ninety-nine, swi hlayile switichi ni swi tivaka. Xitori ni nga tshama ni xi twa ka ka ka ka swiyanimoya a ni swi tivi a ni na nhlamulo kwalano ku ri ni ta ku a ni se tshama ni twa xitori xa njhani.

E ni nga byela vanhu ku ri munhu loko u vona xa n'wanchumu ka swilo leswi wa ti social media, i fanele i i nghena eka inthanete i langutisa i hlayisela ngopfu ku ri i ntiyiso ntiyiso na. Swilo swin'wana phela vanhu va va endlela ku onhela vanhu van'wana. Va ta va ta post-a swilo ku ri va va onhela munhu un'wanyana. So swi laveka ku ri i i langutisisa ku ri hi swona hi swona na, i ntiyiso na.

Mehe ni nge ni nge ni nge hakerisi vanhu leswi ni ta swi ni nga ni nga swa antswa ni kombela ti donation-i ku ri vanhu ephepha leri ri swi kota ku ri ri hanya mara futhi loko leswi swa ku swa ku endla swa ti advert, loko munhu a lava ku ku ku hoxa ti advert eka phepha ra mehe na va charge-a ku ri ni ta swi print-a, a ku na problem wehe u ta hakela mali ya ku fika ko kwalano ku ri i ta swi kota ku ri i va na mahanyelo .

Vanhu va ku tala va tirhisa WhatsApp-u ku rhumela mi mahungu. Swi swi antswa ngopfu ku hundza swa khale swa ku tirhisa ti ti ti-text message-i. Un'wana na un'wana u na yoho WhatsApp-u so swi swi swi a swi hlwerisi na koho a swi koti ku ri u fonela munhu ka WhatsApp-u swa antswa.

Hi leswi loko munhu a ku levela ka leswiya swa ku fana swilo swa ti social media. Munhu a ku levela a a a ku chavisa, a ku endla ku ri u nga titwi kahle van'wana va ze va ku byela ku ri a famba u ya tidlaya vhele. Van'wana va swi kota ku ri va sukela langutisa ku ri u mbale njhani munhu loyi ku ri a hlekiwa. Hi swoho swa swa ku vavisa swa ku xanisa vanhu.

Ni nga lava ku hlamusela ku ri inana ya mehe a yi tirhi Wi-Fi na a yi tirhi kahle. Ni vone ku ri emuchini lowu wa koho a wu a wu a wu tirhi hi ku fana na masiku man'wana. Ni nga hlamusela swilo swo tala.

Eish, swi nga pfuna u ku ri munhu loko ri kule wa swi kota ku ri a a kuma munhu a nga ta mu pfuna hi swa . Mara, swin'wana maybe munhu a nge swi koti ku ri a hlamusela kahle na yehe munhu loyi ka ka ka loyi a mu pfunaka a nge swi koti ku ri a swi twisisa kahle ku va na ku ri a nga a nga a nga hloriwangi kahle. Ene na na mirhi a nga ta prescribe-iwa yoho a hi yona.

Swi laveka ku ri ku va na swilo swa swa swa ti-video conference hi ku ri u swi kota ku vona munhu swa ku fana na ti-microsoft teams, ti-skipe, Google meets swilo swo fana na sweswo leswo. Na ku ri leswi swo ku swo ku swo ku rhumela timeseji ti-app ta koho. Na koho va ri yini leswi? Ti ti ti ti record-i ta mahanyelo hi hi soft copy electronic health record . Ti-system ta tano na na na na ku ri munhu wa swi kota ku ri a nga ri mara wa swi kota ku ri a monitor-a u munhu loyi for ti-consultation loko ku ku ku ku ku ku langutisa ku ri munhu wa koho i ve na vuvabyi bya njhani.

Ni nga va pfuna ku ri ni va vonisa ku ri ka ka router ku na leswi swa ku ri i light-iwa kwini. Na ku ri va ri kuma kwini vito ra router loko va lava ku ri thirhisa na ku ri password ya kona yi le kwini. Ni ze ni va pfuna ku ri loko va tirhisa Wi-Fi ya koho va tirhisa vito ra so. Na na na na na na password va hoxa kwini kwalano.

ni ze ni hlaya voho ka ka ka maphepha ku fana na vo loko a cata mara i swa khale a ni hlaya a na ha swi tsundzuki ku ri a ku ri Huisegenoot or a ku ri You maganize. Lero i xilo xin'we. A ku ri na mucato wa voho na lava ku tala va ti Seven de laan ni ze ni hlaya hi voho. Hayi va tele vanhu ni nga hlaya hi voho ka ka ka maphepha na na na na ka ti-newspaper. Na na na na ku lova ka Lucky Dube ni ku ni ku ni ku hlaye maphepheni .

Eyi i va onhe ngopfu a va ti a va ha tshama hansi va va va va va lavisisa mahungu kahle va va va teka swilo swi vonaka leswo ti-chartboard. Ku ri i va endlela yo ya ya ku ri i kuma inana swilo leswi swi lavekako nkarhi hayi ku ri munhu a nghena ka Google a langutisa swivulwa a langutisisa a a yona ya . Ya swi kota ku kuma ti ti ti mhaka hi kwato hi nkarhi wun'we.